Dilo tse di sekasekiwang ke di-bank-a fa o amogela kopo ya karata ya sekoloto, e ka ba boemo jwa madi a motho gore o na le tiro e itseng kgotsa, o na le madi a tsenang kgapetsa-kgapetsa. Hisitori ya sekoloto gore o kile a adima pele gore a duele sentle kgotsa nnyaa. Bokgoni jwa gago jwa go kgona go busa madi go feta foo, di-bank-a di ka batla ditokomane tse di bontshang boammaaruri jwa tshedimosetso, jaaka ID, dikhopi tsa pay slip le ditlaleletso tsa bank-a.

Dilo tsa kono-kono tse o tshwanetseng go di akanyetsa ke tshenyegelo tse di amanang le yone, o tshwanetse gape go leba gore karata eo e go naya melemo efe. Mefuta ya dikarata e farologane ka jalo go botlhokwa go bapisa melemo, le ditshenyegelo. Mme gape o lebe bokgoni jwa gago jwa go kgona go duela sekoloto ka nako, gore o seke wa ke ditlhokego tsa madi kgotsa kgatelelo ya sekoloto.

Sekoloto sa gago le histori ya gago ya go adima madi di botlhokwa thata ka fa o dira kopo ya karata ya sekoloto. Fa o na le hisitori e e siameng o bontsha gore o duela sekoloto ka nako, mme o ka tshepiwa, mme seno se dira gore bank-a e amogele kopo ya gago. Mme fa hisitori ya gagwe e sa siama se se ka dira gore banka e sa amogela kopo ya gago. Go tokafatsa seno o tshwanetse go leka go duela dikoloto tsotlhe ka nako, le go dira bonnete jwa gore o feta mo tekanyetsong ya gago. Fa o dira jalo ka ntlha ya gago ya sekoloto e ka tokafala, mme go nne motlhofo go ne wa karata ya sekoloto.

Diphoso tse di tlwaelegileng tsa batho tse batho ba di dirang, ke o sa tlise ditokomane tsotlhe tse tse di tlhokegang. Gape batho ba dira diphoso ka o sa bone maemo a bone a sekoloto pele ba ka dira kopo. Go tlhomamisa gore kopo ya ga o tsamaye sentle, o tshwanetse go tlisa ditokomane tse di tse di feleletseng, tshedimoso tse di feleletseng ka maemo a gago a madi. Gape o tshwanetse go tlatsa foromo ga kelotlhoko o sa tlogele dikarolo tse di tlhokegang, fa o dira jalo monyetla wa gago wa go amogela oa oketsega.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a a tumelano pele o dira kopo ya karata ya sekoloto sone se thusa gore o itse ka mo karata e tla dirisiwang ka teng, le gore o nale bokgoni jwa go duela madi a o a di adimang ka nako. Fa o sa buisi maemo sentle, o ka iphitlhela o le mo mathateng a go duela tshenyegelo tse di kwa godimo. Ka jalo fa o tlhaloganya tsotlhe o ka dira tshweetso e e siameng e tla go sireletsang mo isagong.

Go nna le kitso ka tsa madi go botlhokwa thata, ka gonne go thusa batho go dira ditshwetso tse di siameng fa o batla karata ya sekoloto. Gape kitso ya madi e thusa motho go tila go tsena mo sekoloto se segolo, se a ka se palelweng ke go se patela. Ka jalo go itse dilo tse, go dira gore motho a nne le boikarabelo le go dirisa karata ka tsela e e bolokang botshelo jwa gagwe.

Sa ntlha ke bokgoni jwa moreki go duela sekoloto. Sa bobedi bank-a e leba hisetori ya madi a moreki. Sa boraro go lebelelwa boleng jwa madi a tsenang mo akhaontong ka kgwedi. Morokotso wa go bula sekoloto gantsi o balwa jaaka thousand e ya tsalano, e e beilweng ke bank-a fa sente e tshwanetse go duelwa mo nakong e e rileng. Ka jalo fa motho a dirisa mokgwa ono o tshwanetse gore a itse tsa le yone e tla oketsega. Bokgoni jwa sekoloto e tla oketsa e tla oketsa bokgoni jwa sekoloto se a se adimileng, mme tshwanetse a duele nako e sa le teng.

Overdraft facility e na le ditlamorago tse di molemo le tse di busula. Ditlamorago tse di molemo e thusa motho a senang madi mo account-ong, e fa motho o kgona go le ya go dirisa madi a a fetang a leng teng mo account-ong ya gago. Ditlamorago tse di bosula e ka tlisa mathata a sekoloto ka gonne tsalwano ya yona e kwa godimo. Fa motho a sa kgone go busa madi sentle, sekoloto se a gola ka bonako, mme se ka mo tsenya mathateng. Ka jalo overdraft e molemo fela o fa e dirisiwa ka kelotlhoko le ka nako e e tlhokegang tota.

Dituelo tlhoko tse di tlwaelegileng tse di amanang le go dirisa madi a o a fetang mo account-ong di akaretsa ditshenyegelo tsa tsalano. Tsalano e balwa mmogo madi a o a adimileng mme gantsi e kwa godimo. Ditshenyegelo tsa tirelo bank-a e ka tsaya tuelo ka kgwedi le kgwedi, kgotsa ngwaga go boloka mokgwa wa overdraft. Ditshenyegelo tsa go feta mo mmeleng fa o feta mo mail-ing, e bank-a e go neileng yona, o ka lefisiwa ditshenyegelo tse dingwe, ditshenyegelo tseno di ka tilwa ka go dirisa overdraft, fela fa go le botlhokwa, le ka go ela tlhoko gore o seke wa fetsa nako e telele o sa buse madi a o a adimileng.